Kungakuhle into kubana abantu abadala babe nenombolo abakwaziyo ukuyifowunela xa bezodinga isithuthi esiza kubathutha. Abantu abadala abangobantu abasoloko besiya edolophini yonke imihla, ngoko andiqondi into kubana ingaluxanduva olukhulu ukubana abantu abadala bakwazi ukufowuna mhlawumbi kusuku olungaphambili lokuba baye edolophini. Baze bacele ukusondezelwa isithuthi esizakwazi ukubanceda. Mhlawumbi sibase kwezinye izithuthi eziya edolophini okanye sona eso sithuthi sibase edolophini ngexabiso elifikelelekayo okanye ngexabiso elikwafana neli abanye abantu bonke abalisebenzisayo.

Abantu abasebenzisa ibhasi uninzi lwabo ngabantu ekusuka ube beyophangela. Xa umntu ephangela sube ezama imali yokubana aphile, akwazi ukuthenga izinto azidingayo, iinto ezifana nokutya njalo njalo. Kuba buhlungu ukubukela abantu bephangelela into kubana bakwazi ukuya emsebenzini kuphela kodwa bangabinayo indlela yokukhulisa imali abayifumanayo. Bangabinayo indlela yokufikelela izinto abadinga ubana bazifikelele ukuze bakwazi ukuphila ubomi obulula kuba bephangela, kuba buhlungu kakhulu. So okanye lilonke gxebe, amaxabiso ebhasi xa esonyuka kuwachaphazela kabuhlungu gqitha abantu abaphangelayo okanye abakhweli bebhasi.

Ndicinga into kubana ukuma ecaleni okanye kwigaraji ekhuselekileyo ukuze ndiphume ndolule iinyawo kunokundinceda. Yaye ndiye ndafumanisa into kubana enye into kukufumana umqhubi wesibini ozondincedisa xa ndiziva ndidiniwe, ndikwazi ukuphumla. Ndingaleqi ukuphinde ndibuye kodwa ndisebenzele ekubeni abantu nemiphefumlo endiyithweleyo kule bhasi ifike kwiindawo eya kuzo ikhuselekile. Kungangcono into kubana abantu bangafiki ngexesha kunokubana bangafiki kwa ukufika kwiindawo abaya kuzo. Loo nto ithetha into yobana ndingaqiniseka into yobana ndiphumla ngokwaneleyo futhi kwamna ndingumntu ophila impilo esempilweni.

Ndiye ndithande ukuhlala kwesi sisemva kodrayiva okanye kwesi sisemva kwesi sisemva kodrayiva. Into endiyithandayo ngezi zihlalo zombini ziba kufutshane nefestile. Ixesha elininzi ndingumntu okhawulezayo ukuziva ecinanisekile okanye efuthaniselekile, loo nto ithetha into yobana xa ndihleli ngasefestileni ndiyakwazi ukuvula umoya okanye ndijonge phaa ngaphandle. Ndingumntu owoyikayo ukufuthaniseleka. Zizihlalo endizithandayo ezo.

Yho, ndandingumntana wesikolo ndihlala kude. Isikolo sasisedolophini, mna ndandihlala kwenye ilokishi. Ndandisenza ii-assignments okanye uvavanyo lokwenza, ii-practicals, ndifunda ikhompyutha. Ndabe umsebenzi wethu sisebenza kuwo sibaninzi ukwikhompyutha yam, ndingenayo imali yokhwela. Kwakunetha, kwakufuneke ndihambe umgama oyiyure nesiqingatha ukuze ndiqinisekise into kubana ndiyafika esikolweni yaye umsebenzi wam ndiyawuveza kwabanye abantwana okanye kumalungu egruphu endandikuyo ukuze kukwazi uqhutyekwa kusetyenzwe.

Ewe, ndicinga into yobana ndingayixela kwiRoad Traffic Management Corporation ngoba sendikhe ndayenza into ephantse ifane nale. Kukho ezi trakhi ezihamba endleleni eziye zithi zibhale laa mbhalo othi, ukuba ndiqhuba kakubi fowunela le namba. Ndaye ndayifowunela loo namba leyo, ndandiseteksini mna. Ngoba le trakhi yayihamba iphazamisa abantu endleleni, ipipiza ikhwaza, ihamba kakubi, ndafowunela loo namba. Ndandingenguye nomqhubi kodwa ndabona iyimbopheleleko yam as umhlali, njengomhlali ukubana ndifowunele laa namba. Loo nto ithetha uba xa ndingumqhubi ephazamisa mna nabanye abaqhubi, ndingamxela.

Abakhweli beebhayisekile kwidolophi endihlala kuyo ndicinga ubana iindlela zedolophi endihlala kuyo zimbi. Loo nto ithetha uba umntu xa ehamba kufuneka ayikhethe indlela. Loo nto ingathetha into yoba mhlawumbi ngamanye amaxesha kusenokufuneka angene endleleni ukuze akwazi ukhetha indlela, loo nto imbeka emngciphekweni wokubana atshayiswe ziimoto okokuqala. Okwesibini ukuba uzawuhamba endaweni engenabantu abaninzi okanye engenamoto ezinintsi, usenokudibana noonqevu abasenokufuna ukohlutha le bhayisekile yakhe nezinye izinto ezibalulekileyo.